Swiyanimoya emugangeni swi kahle hikuva swi kota ku hangalasa mahungu kumbe swiphiqo leswi vaakatiko va hlanganaka na swona. Nakona swiyanimoya emugangeni, swi kahle vanhu lava rhandzaka ku ku haxa mahungu lava va ha ri ntsongo va kota ku ya dyondza ku haxa mahungu kutani va ta kota ku tirhela tin'wani ti-radio.

Swi rhandzi a va swi rhandzi hikuva loko vanhu va kha va hangalasa mahungu mo ka ma nga ri kahle, swi va onhela vu vona vuvoni bya vanhu eka vona. Nakona tin'wani yin'wana mipfhumba a va lavi ku ri munhu a va a nga ri kahle.

Xo sungula ndzi ve na xiphiqo hikuva a ku ri foyini leyi a ndzi yi tirhisa a yi nga a yi nga ri na tona leswi va swi vulaku ti-GPS access. Nakona ndzi lo vuya ndzi cinca foni ivi then ndzi xava foni leyi nga na ti-GPS access ndzi kota ku khoneketa na Wi-Fi.

A ndzi a ndzi tsakile swinene ndzi kombisa ntsako wa mina hi ku cinacina na hi ku jampajampa. Hikuva lomu vanhu lava a va tshama ndzi tshama na vona, a va nga ri na tona riqingho ra le nyongeni.

A ndzi ta fika ndzi va byela leswi landzelaka. A ndzi ta va byela leswaku swakudya swa hina leswi hi swi hi swi phamaka, i swakudya leswi nga na vuaki bya miri. Nakona hina hi hi tisa hi tisa i i i i i bindzu ra hina kun'wana na kun'wana ende a va hakeli na timovha to tisa swakudya, hi va tisela swakudya mahala.

xitichi xo sungula i Munghana Lonene, xa vumbirhi i Mala FM, xa vunharhu i GCR. Ndzi tshame ndzi twa switori leswo tsakisa swinene swa laha vanhu lava a va nga hlaseriwa hi mpfula, laha a Giyani va akeriwe kona tiyindlu.

Amukela hi mbilu yo basa pa hikuva, van'wani va swi kota ku nyika van'wana a va swi koti mara, loko munhu a ku nyikile hi mbilu yo basa swi ri swi va kha swi huma embilwini.

Hi nga hi nga tiyisisa hi ku va vanhu va va ku va na ku va na minxokoxoko kumbe ku va na maqhinga, kumbe ku va na swilo leswi nga ta hi nyika swilaveko swa hina ku nga ri ti yona ti-AI. Nakona hi dyondzisa vanhu hi timhaka ta ta ku ri AI a yi kahle na mahungutelo ma yona, hi fanele hi ma hunguta matirhiselo ma yona.

Leswi va swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku famba ka gezi loko va ri busy va kha va lavisisa timhaka ta vona ta tithekinoloji lomuya eka ti-cellphone. Na vona kona swichudeni swin'wani swi hlangana na swiphiqo swa ku ri, swilo leswi va swi lavaka eka tiinthanete swin'wana swi va swi nga ri swona swin'wana swi va swi ri swona. Se van'wani a va a va swi rhandzi leswaku ri va teka va teka swilaveko kumbe va teka leswi inthanete yi va nyikaka swona.

Va va fanele va cinca swilo leswi vitaniwaka ti-router swibokisana swa Wi-Fi, va tirhisa leswi nga talangiki kwala emadorobeni. Nakona va fanele va zama yin'wani mimfumo ya ti-Wi-Fi. Va nga tirhisi Wi-Fi yin'we va tele exikarhi ka doroba, swi ta endla leswaku ku va na ti problem ta ti-network.

I swa nkoka ngopfu hi ku languta masiku lawa thekinoloji yi tirhisiwa ngopfu, nakona thekinoloji hi yona leyi hi hanyaka hi yona. Vanhu vo tala lava kuma mintirho eka yona thekinoloji. Nakona thekinoloji yi hi endla vutomi bya yena byi byi va byi nga tikiseki.

I ku va swi hlohletela vanhu lava nga na mbilu ya ku rhandza bolo ku va tekela bolo enhlokweni. Nakona swi pfuna ngopfu ka vanhu lava va nga ya va nga yangiki eswikolweni ku ri bolo yi va pfuna ku ya fikela kwihi. Nakona ku ti vona yi ri eka timagazini swi endla leswaku i ti vona i ri wun'wani lonkulu leswi nga ta ku nyika matimba leswaku wena i ya mahlweni yi seketela bolo.

I ku engeta swilo leswi vuriwaka as t-GPS kumbe ti-router control. Nakona swi endla leswaku netiweke ya wena yi khoma.

Tiselulafoni ta masiku lamawani ti kahle ngopfu hikuva ti endla endla vutomi bya vanhu ku byi va byi nga tikiseleki. U nga ha swi kota ku chelela munhu mali i nga ya ngi ebangi i ri kwala kaya, I nga ha swi kota ku vona munhu hi foni mi kha mi vulavurisana.

I nga ha swi sirhelela hi ku vekela swa ti-password-i, i nga ha swi sirhelela hi ku hi ku teka swilo swa wena i ya endla ti inshurense eka tin'wani eka yin'wani . Nakona i nga ha swi hlayisa kumbe ku swi sirhelela hi ku yi teka i veka eka ndhawu leyi khiyiwaka.

Xo sungula lexi munhu a nga va ku na xona i thelevhixini. Xa vumbirhi ku va na selulafoni hikuva selulafoni ya swi kota ku u nga kota ku vulavula na munhu kumbe ku tivisa munhu hi swilo leswi nga humelela na wehe na kona. Nakona na ku va na na mali ya ku xava ti-airtime kumbe swilo leswo foyina, swi na nkoka swilo sweswo.

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hikuva loko i dyondza etlilasini, wa swi kota kumbe wu vona ngopfu nkoka wa leswi i dyondzaka hi swona. Nakona nakona kona wa swi kota ku vutisa ntsena leswi nga nkoka na mudyondzisi wa wena, nakona wa swi kota ku vutisa leswi i chavaka ku vutisa swona na loko ku va ku ri na vana van'wana hi ehandle.

Ti-podcast ti khumba hi hi tindlela leti swiyimo swa xiyanimoya. Vanhu va ku tala a va ha yi va ya vulavurisana kumbe burisana na na van'watiswiyanimoya. Va lava ku ya lomu ka ti-podcast hikuva va swi tiva ku loko va ri ka ti-podcast ku na ntsengo lowu va wu kumaka.

hikokwalaho ka ku ri van'wani lava tirhisaka ti-data ta ku nkarhi va va va ri na nkarhi wa ku leha nakona swi ya hi ku ti-sim card ta vona leti va tirhisaka ti na ntikelo ku khoma netiweke ku fika kwini.

Ndzi nga ndzi nga n'wi hlamusela leswaku swilo swa yena hinkwaswo swi a swi hlayisekanga hikuva ku tirhisa Wi-Fi ya mani na mani swi nga endla leswaku vanhu va teka swilo swa wena kumbe vuxokoxoko bya wena va ya byi tirhisa swin'wana.

Mina ndzi yingisela mahungu ya mina eka YFM nakona ndzi rhandza ku yingisela kona hikuva mahungu ya vona i mahungu lama nga kahle ende ma na ntiyiso na rihanyo.

Swi va endla va titwa ingaku u kwala kusuhi na vona. Swi va endla swi va endla leswaku va tsaka nakona va titwa ingaku wena na vona kwala tlhelo ka wehe.

Xitori lexi ni nga tshama ndzi xi vona i xitori xa Giyani Land of Blood naswona ndzi titwe ndzi ri Mutsonga lowunene ndzi titwa ndzi ndhudhuzela ndzi tsaka ndzi n'wayitela hikuva i swa .

Va ku va munhu a xavile movha kumbe ku va munhu a hetile xikolo swa endla leswaku mahungu lawa ma famba fast ma famba hi ku hatlisa.

Foyini yi pfuna hi le swa swa ku ri wa swi kota ku nghena eka tin'wani tipulatifomo laha va n'wamabindzu va vekaka kona kumbe laha va lavaka kona vanhu kumbe vatirhi ende wa kota ku send ti-CV ta wena hi foni.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ri ndzi nge swi koti hikuva loko ndzo n'wi ndzo teka Wi-Fi ya mina ndzi chela eka yena i ta a nga swi kota ku teka a nyika vanhu van'wana leswaku laha ka yena yi nga ha koti khoma kahle.

Mina ndzi tirhisile tinqingho ta le nyongeni. Ndzi tirhisa ku na tinqingho ta le nyongeni na tinqingho ta le ta le khumbini.

I tinhlokomhaka leti ta ku lahleka ka vanhu kumbe vanhu lava fambaka va nga ha vuyi ende ivi hi xa munduku va hehliwa hi ku va va kumeka va lovini.

Magoza lawa ndzi nga wa kotaka ku wa engetela i ku va ndzi ya ndzi ya teka leswi va swi vitanaka ku i kontiraka leswaku data ya mina yi nga ha heli. Ndzi yi tirhisa ku ya fika laha ku nga heriki.

Mintlhontlho leyi vanhu va le malokixini va ringetaka kumbe va hlanganaka na yona loko va lava ku nghena ka inthanete i ku famba ka gezi. Mafambelo ma gezi ma le malokixini mi ri ma le henhla ngopfu hi ku loko ku fambe gezi a wu nge swi koti ku nghena ka inthanete hi ku vona network ya wena .

Hi swona hikuva nxavo wa data wu le henhla ngopfu nakona loko va xava data leyitsongo swi endla leswaku va nga ha koti ku vona kumbe va nga ha koti kumbe ku vona kumbe ku ringanela hikuva va va va xavi leyitsongo yi kahlula ku hela.

Van'wani va ti block-a hikuva va va kolota van'wani va ti block-a hikuva va ri eku holoveli na van'wana vanhu. Se nakona loko munhu a ti block-ini a nga ha koti ku fikelela kumbe ku vulavula na munhu un'wana.

Swi swi leswi hangalasaka mahungu hi inthanete swi nga vi kahle hiloko van'wana va xuta vanhu va nga ambalanga va teka va ya va veka eka eka tin'wani tipulatfomo swi gcina swi nga ha va tsakisi.

Ku rhumela mahungu hi foni swi na switandzhaku swa kahle hikuva va kahlula ku kuma mahungu va tiva mahungu na nkarhi. Swin'wana swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hikuva u loko u rhumela mahungu hi selulafoni or mikarhi yin'wani i pfa i rhumela na swi swo ka swi nga ri kahle.

Ndzi ndzi twisisa hi ti-data base na hi ku hi ku veka swilo swa wena swi va swi hlayisekile na hi ti-software ta swilo.

Swi pfuna leswaku data ya wena yi nga kahluli yi hela nakona swi pfuna leswaku u nga kanganyiseki hi leswi nga le ku swi endleni.

Hi dyondza leswaku vanhu va kota ku cina kumbe hi dyondza leswaku hi ya kuma na mitirho eka yona. Yi hi pfuna na ku kuma mitirho, yi hi pfuna na swa ku vanhu kumbe vana va hina va kota ku ku ku .

Hikuva hi xitalo pulatifomo kumbe kumbe nhlayo ya mahungu eka tipolotiki njhani hikuva leswaku vanhu va ku tala kumbe va tipolotiki a va swi koti ku tirhela swa mahungu van'wana va kota ku vulavula va kha va kha va thyakisa mavito ya van'wana vanhu.

Ndzi nga vula leswaku vanhu va yi tirhisa ngopfu data nakona nxavo wa kona wu le henhla, van'wani va xava hi mali ya ku tala van'wana va xava hi mali leyitsongo swi ya hi ku wena i yi tirhisa yini data ya wena.

Tindlela tin'wana tindlela tin'wani leti ti ti nga onhki ntumbuluko ku tlula ku kandziyisa maphephahungu ya ndhavuko hi leti landzelaka, tindlela tin'wani i ku vanhu va fanele va xava maphephahungu va hlaya mona loko va ma xavini va nga vulavuli swo biha hi wona.

U nga u nga swi hunguta hi ndlela leyi ku va i va na nkarhi wo tirhisa data, nakona loko i nga ri ku yi tirhiseni data i fanele i pfala lexi va xivulaka ku i mobile data lexi khonekitaku ku data ya wena yi tirha.

Maphephahungu va hoxa hi ndlela leyi va swi kota ku teka mahungu ma ndhawu yaleyo va ma yisa eka tipulatifomo ta switichi kumbe va swihangalasa ku ri ma fika eka vanhu lava nga na nkoka kumbe eka vanhu lava ya rhangelaka.

Hikuva mhaka loko yi ri kona endhawini i swa nkoka leswaku yi fika hikuva yi ta kota ku fika eka xidijitali, nakona ku fanele mhaka yisiwa hi ku yi ta kota ku yi hatla yi hetiseka.

Hi yi tumbuluxa hi leyi landzelaka hi fanele hi teka minongonoko hinkwayo hi yi yisa eka switichi swa ku hambana nakona ku fanele ku va na minongonoko yo karhi leyi faneleke ku yisawa eka dijitali leyi nga ta tshama nkarhi wo leha nakona ku fane ku endliwa xi xo karhi.

Hikuva loko u nga ri na data i nge he swi koti ku tirhisa riqingho ra wena kumbe u nge he ngheni eka swin'wana swa swivulavuri, swo fana na ku va u kota ku vulavula na vanhu lava nga le kule hi selulafoni mi karhi mi ti chatela nakona i nge he swi koti ku lavana na swa mintirho eka tiinthanete.

A hi swona ku hlela ku lulamisa rungula ra mavun'wa swi endla leswaku vanhu va kokeka rinoko, swi endla leswaku vanhu va lava ku twisisa more swinene va tlhela va xava newspaper ya wena.

Swi swi endla leswaku loko vana va xikolo va pasa kumbexana loko va pasa va ya eka grade leyi landzelaka swi endla leswaku va nga ha tivi nchumu hikuva va nge he koti ku hlamula loko Artificial Intelligence yi nga ri kona.

Ku katsa ka xidijitali kumbe ku ku ku hambana hi ndlela leyiwani, xidijitali lexi katsiweke swi endla leswaku xidijitali xi xi kota ku endla timhaka ta xona hi marungula kumbe hi minkarhi. Ku hambana ka swona i ku a swi koteki ku ri xidijitali xi tirha ndhawini yin'we.

Byi khumba hi ndlela liya ya ku va nge he swi koti kumbe nhlayo ya vona yi ta ehansi swi nge he koteki ku tiveka leswaku hi vahi kumbexani nhlayo hi vahi lava nga fitaka ku va ti-journalist.

hikuva loko i ri na xo titshega swi ku pfuna leswaku loko gezi ri fambini i kota ku endla timhaka ta wena ti ya mahlweni, nakona i kota ku vulavula na vanhu kumbe if a wu ri busy a wu ri na swin'wana a wu swi endla i kota ku ya mahlweni i swi endla.

Hawa a swa ha faneli hikuva mahungu masiku lamawani ma kumeka lomu ka tiselulafoni ma hlayiwa lomu eka tirhadiyo man'wani ma vekiwa lomu eka ti-billboard.

Thekinoloji leyi nga kahle masiku lama hi leya ti-WhatsApp hikuva wa swi kota ku vulavula na vanhu mahungu ma ku tala na mahungu lama nga heriki. Se leya tiselulafoni a yi kahle hikuva i fanele i xava airtime and airtime ya kona yi mpimiwile swi ri loko o vulavula sweswi timinetse ta four h nge he koti ku vulavula kambe namadyambu.

Eya mahungu malama ma nga phikizana na va le ka tiinthanete hi timhaka ta ku va ka inthanete swiswa vona swi va swi ri ka inthanete.

E-e a hi timhaka ta kahle hikuva ku dyondzisa timhaka ta ti-online swi borha laha loko van'wani va kavanyetiwa hi timhaka ta ti-loadshedding van'wani va kavanyetiwa hi timhaka ta ti-network.

He malume lexi mi faneleke ku xi tirhisa timhaka ta data mi nghena eka ti inthanete he malume, mi nga ha swi kota ku pfula data mi vona tivhidiyo ene leswi n'wina mi rhandza ngopfu swilo swo huma endleleni mi nga ha no secha kwalano mi swi tsala mi vo swilo swa so na so na so he malume mi ta kota ku vulavula na vanhu mi download ti-WhatsApp mi vulavula na vanhu.